Re ka boloka ditjeho tsa mafura ha re ka netefatsa hore re sebedisa diterekere le yona koloi ka tsela e nepahetseng ho ya ka mosebetsi o re lokelang ho phetha ka letsatsi. Ho feta moo, re ka lokela ho hlokomela hore re sebedisa makoloi ana ka hlokomelo le ho netefatsa hore ditjeho tse tse sa hlokahaleng ra di phetsa.

Mamela rakgadi, ka lebaka la hore o lactose intolerant o ka iphumana o se o le bothateng ba ho tlala moya ya ka mpeng, bohloko ba di-cramp ka mpeng. Kapa wa iphumana o tsholla ka tsela e makatsang.

Ba lokela ho qalella ho sebedisa tsamaiso ya nosetso, irrigation system. Ka tsela ena, ba tla a tseba ho netefatsa hore dijalo tsa bona tsa tamati di fumana metsi ao di lokelang ho wa fumana nako yohle.

Dijalo tsena tsa ka di batla mobu o bonolo. Ke dijalo tse kenyelletsang moroho, khabetjhe, ditapole, dinawa tse tala, eiye le dihwete.

Seo nka netefatsang hore ke a se etsa, ke ho ruta basebeletsi ba ka ka tsamaiso e nepahetseng ya polasi ya rona. Ho ba bontsha hore dintho tse kang di-tools, diterekere le tse ding di sebediswa jwang ebile di hlokomelwa jwang. Hape re ka netefatsa hore equipment ya rona re lokisa kgafetsa ho thibela hore dikotsi di seke tsa hlaha mona polasing ya rona. Ho hong ho bohlokwa ke hore re ka hlokomela ho beha mongolo kapo ditshwantsho tse kgolo, ho hlokomedisa basebetsi ba rona ka dikotsi kapa tsona di-chemical tse itseng tse teng moo polasing.

Tjhe, batho ba ba tlo lokela ho fumana thutobatsi ka hore na polasi o lokela ho itsamaisa jwang. Ba tlo hloka di sebediswa tsa thepa le bokgoni bo tlo ba thusa hore e be bo rapolasi ba hlwahlwa.

Ke ka tlameha hore ke bue le monga polasi, ke mo hlalosetse bohlokwa ba ho ngodisetsa basebeletsi ba hae UIF. Nka tshwanela hore ke mo tsebise hore ho hloleheng ha hae ho etseng jwalo ke tlolo ya molao mona Afrika Borwa. Hape nka tshwanela ho bua le basebetsi ba hae hore ba tsebe ka taba ena ya bohlokwa ba ho netefatsa hore e le basebeletsi ba lokela ho ngodisetsa UIF. Ke ba hlalosetse menyetla e tlang le ho ngodisetsa UIF jwalo ka ha e le basebetsi mona Afrika Borwa.

Ke ka ba eletsa hore ba ye ho masepala a haufinyana le moo ba dulang teng. Ho etsa dipatlisiso ka lefatshe leo. Ke ka ba hlokomedisa hore ba tlo tshwanela hore ba ikopanye mme ba ngole proposal e tlabe e hlalosa tshebediso ya lefatshe lena le tla be ba le kopa ho masepala mabapi le projeke ena ya bona ya temo.

Rapolasi, re thabela monyetla ona o re fileng ona sebakeng sena. Tsohle di re tsamaela hantle. Empa ne re rata ho hlahisa hore bothata bo teng feela mabapi le poleke ena e re robalang ho yona. Jwalo ka monga polasi, ke tshepa hore o a tseba hantle maemo a poleke ena. Mme ke dumela hore jwalo ka motho a nang le nnete, o lemohile hore ruri ena yona ha se poleke e loketseng hore motho a ka robala ho yona. Ne re kopa hore mongaka o re lokisetse poleke e betetshana ya ho robala moo re tla phomolang teng ka bolokolohi mafellong a letsatsi le letelele la ho sebetsa ka bokgabane. Re a leboha mongaka.

Tjhe, ha wa lokela hore re etse jwalo. Ka hobane ho tiiseng ditholwana tse tswang mose mona Afrika Borwa, e tla be e le tsela ya ho lahlehelwa ke tjhelete. Empa hobane di teng mona hae ditholwana tseo, re kgona ho boloka tjhelete mme re be le tsela ya ho di thola tsona ditholwana ditholwana tseo tse re di hlokang hobane di teng hona hae mona.

Ke ka romella molaetsa ka basebetsi ba ntshebeletsang, hore mosebetsi wa motsotswana o tlo ba teng. Mme ba mpuella le batho bao ba ba tsebang, ba sebetsang ka bokgabane hore mosebetsi wa nakwana wa nakwana teng mona polasing. E tlare ha mosebetsi o ntse o tswella pele ka basebeletsi bana ba nakwana. Ke netefatse hore motjhini le ona wa lekolwa ho lokiswe hang hang ka potlako. Se bohlokwa ke hore mosebetsi ona o seke wa ema ho hang.

Dijo tse re ratang ho di pheha hangata. Ke dijo tse lengwang jwalo ka meroho. Tsena di ka kenyelletsa dijo tse kang khabetjhe, tamati, ditapole le tse ding. Hape re rata ho pheha le nama. Eya yona ya kgomo kapa ya kgoho. Re rata ho pheha dijo tsena hobane di mathemalodi ebile ke di aha mmele tse bohlokwa haholo ho mmele ya rona.

Ke ho ruta basebetsi ka melao le melawana ya tshebediso ya thepa polasing. Ho ba hlokomedisa hore ka dinako tsohle ba aparele mosebetsi wa bona ka tsela e nepahetseng ho ya ka ditshwanelo tsa mosebeletsi wa polasi. Mohlala, e ka ba ho netefatsa hore ba apere di-overall tsa bona, di-boots tsa bona tsa mosebetsi le di-glass. E nngwe hape e bohlokwa haholo ke ho netefatsa hore basebetsi ha ba qeta ho sebetsa, ba lemohe hore ba kgutlisetse thepa madulong ao a yona. Ho netefatsa hore sebaka sa ho sebeletsa se hlwekile.

A ke re motswalle taba e mona hore rona ha re itjalla hae moo. Ha re sebedise di-chemical tse mona tse sebediswang merohong ena e re e rekang mane dishopong. Tse ding tsa tsona ke di-GMO, genetically modified organisms. E leng a mang a mabaka a etsang hore tatso e fapane.